Muvhuso u vha u kho wana thikhedzo kha vhadzulapo, ngori muvhuso u vha u kho ita uri vhadzulapo vha kone u themba, nahone vha u thembe uri tshifhinga tshiḓaho musi vha tshi yo vouta vha kone u voutela honoyo muvhuso, ngori vha ḓovha vho themba u vha u tshi khou ḓisa tshanduko kha zwibadela na uri vhathu vha vha vha si tsha tsha ḓo dzula tshifhinga tshilapfu lapfu u zwibadela vhavha vha khou thusiwa tshifhinga tshi tshe hone.

Vhathu vha re na HIV vho vha tea u ya zwibadela vha yo wana dzilafho ḽavho uri ḽi kone u vha thusa vha kone u dzula tshifhinga tshilapfu na uri vhasi shelele vhaṅwe sa izwi musi u tshi dzhia heḽinoni dzula dzilafho for tshifhinga tshilapfu uvha undetected hezwi vha undetected a u koni uri u kone u shelela vhaṅwe.

Vhare na tshelede vha nga ḓi ya kha dziṅwe dzi kiliniki dzi re tsinisa, arali nadzo dzi si na a nga ḓi a dzi pharmacy vha ya vha renga mishonga, kana a vha shumisa mishonga heiḽa ine ya itiwa hayani, vha shumisa yone uri vha kone u fhola kana vha vha khwiṋe vha kona u vhuyela vhegeni i ḓaho ngori ndi a kholwa vhegeni i ḓaho mishonga yo fhelaho vhegeni yo fhelaho i ḓovha i hone then vha ḓo kona u thusalea from then.

Arali kiḽiniki ya shango ḽiṱuku ya vala zwi amba uri vhathu vho no dzula kha ḽeḽo shango vha ḓo sala vho hanganea sa izwi vha dovha vha sa khou wana thuso ya ya ya dzilafho kha madwadze ane a ḓo vha vha khou a lwala, vhaṅwe vha ḓo vha sakho kona u wana thuso arali vho ḓihwala, vho vha ri vha ri HIV vha ḓo vha soko kona u wana dzilafho ḽavho, vha dza high blood pressure navho a ḓo vha vha sa khou kona u wana dzilafho ḽavho.

Kharali kiḽiniki ya vhupo ha mahayani ha fhelelwa nga mishonga ya ndeme, zwi amba uri vhathu vho no dzula hanefho mahayani vha ḓovha vho sala vha si na thuso, vha ḓovha vha si na hune vha nga wana hone mishonga ine ya ḓo vha thusa for madwadze ane vha vha nao, vha dzi HIV vha ḓovha vha sa khou wana dzilafho, vha dzi high blood pressure navho vha ḓovha vha sa khou wana dzilafho, so vhathu vhanzhi vhane vha kona vha nga namela vha ḓa makhuwani a ḓa vha wana thuso hone.

Arali mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo ya thoma vhuponi ha mahayani, tshithu tsha u thoma tshine nda nga ri kha vha tshi sedze ndi uri kha vha lingedze uri vha itele vhathu vha mahayani maḓi o kunaho, vha dovhe hafhu vha vha fhaṱela dzi toilet dzavhuḓi dzi siho dza mugodi, vha fhaṱela dzi toilet dzine dza fulashea.

Tshithu tsha ndeme tshine tsha tea u sedza khazwo ndi uri vha sapuḽaya maḓi o kunaho kha vhathu vha mahayani, vha litshe uya milamboni vha tshi kho u ka maḓi ane ha ngo kuna.

Nyetshedzo ine nda ngomu nea yone ndi uri musi u mahayani u tea u vha u dzula u tshi kho shuma, u tea u vha u khou ḽa zwiḽiwa zwi re na muthelo sa izwi mahayani vha tshi lima zwithu zwi re na muthelo, u tea u vha u tshi khou ḓi nyonyolosa, u lavhelese kha zwivhuya fhedzi uri u sa vhe na depression.

Arali muthu a na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfu zwine zwa nga mu zwa nga mu ita uri a si wane ṱhogomelo ndi uri ni nga wana honoyo muthu a si na medical aid, ende zwibadela zwa mahayani zwibadela zwa public u tea u thoma u apuḽaya u vhe kha waiting last before vha tshi ḓo ḓa kha iwe vha u thusa.

Arali nda fhiwa tshikhala tsha u puḽana uri casuality ya tshibadela ita u shumisa hani, ndi nga ri vhathu vhane vha ḓa sibadela vha tshi khou bva malofha vhaṅwe vho ṱhavhiwa vhaṅwe vho thuntshiwa kana vhaṅwe vho vho tshipiwa vhaṅwe vho rwiwa nga dzi gender base based violence huvhe vhone vho thoma u tshekhiwa, huvhe vhone vho thoma u thusiwa, hu sa khou katela uri ndi nnyi o swikaho u thoma.

Arali tshigwada tsha tshitshavha tshi khou ṱoḓa u thusa u khwaṱhisa tshumelo ya mutakalo, arali vha tshi khou vhona ungari tshumelo ya mutakalo a vha khou ita zwone vha nga ṱangana, vha ṱangane vha ite strike vha tshi khou ya haningei tshumelo ya mutakalo vha kho yo vhafha uri vhone vha lila nga hezwi na hezwi na hezwi, vha khou humbela uri tshumelo ya mutakalo i khwinifhadzee.

Zwine nda nga zwi vhea phanḓa ndi uri ambuḽentse dzi tovha dzi dzule dzi on standby, na vhathu vho no dzi reila vha tea uvha vha dzule vha on standby, ngori musi hu tshi founiwa dzi ṱavhanye dziye haningei dzi litshiwe u ṱwa dzi khou dzhia dzi awara na dzi awara before dzi tshi swika.

Ndi nga livhuwa maṋese na madokotela a ne a shuma tshifhinga tshoṱhe a sa aweli, maṅwe a a to ḓi ṋetshedza uri a dzhene over time nangwe a sakhou badeliwa, ndi nga tama u livhuwa vhone uri ri kho livhuwa for tshumelo tshumelo yavho mahayani sa izwi i tshi khou thusa.

Ndi nga ri kha minister kha vha litshe hezwi zwa uri vhone vha khetha vhathu vho no bva nnḓa vha sinaho mabambiri avhuḓi u fhirisa vhathu vha fhano vha vhathu aluwelaho fhano, vhathu vhane vha vha uri heḽinoni shango ndi ḽavho, ndi khou ri kha vha thome u lavhelesa vhathu vhavho vhathu vha hayani before vha tshi lavhelesa vhathu vha nnḓa.

Nyeletshedzo ine nda nga i ṋetshedza muongi muswa ane a kho thoma u shuma, ndi nga ri gai a so ngo ḓi ṋetshedza mutsiko, kha shume o ḓi geḓa until a tshi guda uri hu shumisiwa hani, arali a tshi balelwa a songo ofha u ya kha hevhala vhe vha vha vha kho shuma u bva na kale na kale sa izwi vhone vha na ekisipirientsi nahone vha nga si muhaṱuli vha ḓo muthusa nga u ralo vha ḓo mu guide uri zwi itiswa hani.

Ndi nga muvhudza uri murangaphanḓa wa mutakalo uri u tea u investor nga maanḓa u vhona uri fhethu ha u hono wanalea mutakalo wo ima nga nḓila ya vhuḓi, hu na mishonga, hu na vhaongi vhare enough, na madokotela a ri enough, mishonga i re enough.

Arali goloi i hone tsini ndi ri vhathu kha vha dzhie goloi vhareili vha ya sibadela, ngori ezwi zwa u founa u kho vhidza ambuḽentse wa vha ukho vhudziwa u pfhi ambuḽentse a iho i tshe yobva itshe yo ya huṅwe zwi nga si thusa, arali gariki i hone kana goloi i hone vhathu kha vha dzhie yone vha gidime vha ye vhuongeloni.

Arali kiliniki ya fhelelwa nga muḓagasi kana maḓi, kiḽiniki iṅwe na iṅwe i tea uvha i na generator i na backup generator, futhi kiḽiniki iṅwe na iṅwe i tea uvha i na mathannga mahulwane a maḓi u itela uri zwithu zwa so zwi tshi bvelela ivhe i na pulani.

Vha tea u mu ṱoḓela thuso fhethu hu re hu re na vhaongi vha muhumbulo, arali vha si hu sina zwibadela zwa muhumbulo tsini vha nga ya kha dziṅwe dzi province kana vha ya makhuwani vha ya vha mu ṱoḓela hone thuso.

Arali muthu a wana khombo khulwane a kule, vhathu vho mu vhonaho kana vhathu vha re tsini hanefha vhaya kona uri vha founele ambuḽentse, kana vha founela ambuḽentse ya private hospital uri i ṱavhanye i ḓe i muhwale i muthuse nga u u bonya iṱo.